Uhulumeni angakuletha ukuqwashisa futhi nokudambisa ukukhathazana, ukukhathazeka kubantu mayelana ne-COVID-19 ngokuthi kube khona ukufundiseka kubantu, abantu bafundiswe mayelana nalo isifo lesi nomgomo ukuze abantu behlise ukukhathazeka. Kube nokuqwashisa phakathi kwabantu ukuthi uma bezivikela bangase bangayitholi i-COVID-19, kube futhi ukuxhumana nabantu abahlukahlukene bethole ulwazi, babone futhi kudlala ey'nkundleni zokuxhumana nakumabonakude.

Ngake ngaba kwisimo lapho umfundi khona owayedlala ngesikhathi sekhefu esikoleni, uma edlala wawa walimala esiphongweni. Uma elimala esiphongweni waphuma igazi kwamele ngimnakekele, uma ngimnakekela ngahamba ngayothatha ibhokisi ekuthiwa i-first aid kit. Uma ngiyithatha ngafaka ama-gloves okuzivikela ngase ngithatha izinto ezaziphakathi o-Savlon, namabhandishi, namawuli okumsula ngamsula ngase ngambeka ibhandishi kwamele sifonele umzali wakhe simtshele ngengozi eyenzakalile.

Ukukhuthaza ukwesabelana ngolwazi, ukwenza izindawo lapho khona sizokwazi ukuhlanganela khona sikhulume ngezinkinga esibhekene nazo, njengezidakamizwa nokudakwa, ukuthi kube nama emakethe la kuvela khona kuxwayisa abantu ngezinto ezenzekayo uma abantu bedila noma bethanda izidakamizwa. Ukuhlezi abantu befundiseka ngemphumela yezidakamizwa ezenzayo emzimbeni.

Kungadingakala ukuthi ugogo nomkhulu bafundiswe, babe nolwazi olugcwele noluphelele mayelana nokuthatha ishothi yokulwa i-COVID-19, uphinde futhi sikwazi ukuthi bavikeleke uma sebeyithathile leyo shothi le yokulwa i-COVID-19. Ngoba kunzima ukuthi uphoqe umuntu ahambe ayoyithatha ishothi engazi imiphumela yakhona noma yenzani, kubalulekile ukuthi bafundiseke kuqala bazi ukuthi ivikeleka kanjani, ukuze uhlale uvikelekile kumele uthathe ziphi iy'nyathelo. Noma uhlale kanjani noma uzigade kanjani ukuze ungatheleleki.

Ilunga lomndeni lingamsiza ngokuthi ugogo nomkhulu limfundise mayelana ne-COVID. Uma ugogo esefundile ngakho, esechazeliwe ngakho, sekukhulunyiwe ngayo, atshelwe nezinto ezizokwazi ukuvikela igciwane le-COVID. Ngiyacabanga ukuthi uma ugogo esazi ukuthi kukhona into ekanje ekwazi ukuvikela ukuthi kube khona igciwane emzimbeni, eselwazi nolwazi le sifo se-COVID-19 ukuthi senza umonakalo ungakanani. Angicabangi ukuthi kukhona ugogo noma umkhulu onganqaba ukuthatha ishothi.

Okunye okuvimbela ukufunda ngezempilo ezikoleni kungaba izindawo zokufundela ezikoleni. Kwezinye izikole izindawo azikho la kwanela khona abafundi abamakhulu, uthole ukuthi izindawo zokufundela amagumbi okufundela mancane angeke akwazi ukwanelisa abafundi abangaphezu kwamashumi amanhlanu. Okunye futhi kungaba ukuthi izikole zikude manje osomampilo abakwazi ukuthi befinyelele ezikoleni ngenxa yokuthi mhlampe izimoto zokuthutha abanazo, okunye kungaba ukuthi izinto abazofundisa ngazo futhi abanazo.

Kubalulekile ukuthi uma kubizwe umhlangano noma uma sehamba siya endaweni siyokhankasa, siyomaketha ukubaluleka kwezinto ekumele ziyekwe emphakathini, abantu bakhulume ngalokho kungabi ukuthi uma usumile phambi kwabantu, ngokunye. Lokhu akuvumelekile, umlandeli ngingakhuluma naye ngasese eceleni ngimbonise ukuthi sivumelene ngokuthi siyokhuluma ngezidakamizwa notshwala, ayi okunye, mhlampe sesingabuye sibuye sizokhuluma ngalokhu akushoyo komzabalazo koda okwamanje sikhuluma ngokunye.

Umngani ngingakhuluma naye ngokuba ngimchazele kahle, ngimbonise ukuthi ayinabo ubungozi kodwa futhi ngiphinde ngihambe naye ngimyise emtholampilo lapho khona abaziyo kakhulu COVID-19 booster bezomchazela baphinde futhi bambhekele nezizathu ukuthi kungani kumele ayithathe. Noma kungani kumele azi ukuthi ayinabo ubungozi obuningi futhi uvumelekile agayithathe uma ebona ukuthi kuyingozi. Koda kumele ngikhulume naye ngendlela ephansi ngendlela edambisayo, ngendlela enganalo ukuthuka novalo koda ngimbonise ngendlela ezokwenza .